Mme nna nka rata ho bapala papadi e bitswang yona bolo, mme ke rata haholo ebile ke na le kutlwisiso e ngata ka yona, mme sena se ka nthabisa haholo. Nka kena tlhodisanong e nngwe le e nngwe mme feela ha ke le ka hara sehlopha sa bolo.

Mme nako e nepahetseng ya sebapadi se tlameha hore se fumane boeletsi, ke pele sebapadi se kena ka hara lebala, mme ke sona nako e sebapadi se tlamehang ho fumana boeletsi ka sona pele se kena ka hara lebala, mme ha kena ka hara lebala a kgone ho sheba sheba hantle le ntho e mo tlamme.

Mme re na le dipapadi tse kang bo volley ball, ho na le papadi tse kang tennis mme dipapadi tseo ke tse ding tsa dipapadi tse monate haholo mme o jabula o sa jabula ke lethabo.

Lebaka ke hore, le ha hona le motswako o motle wa mebala sehlopheng, ba bang ba bona leeme la morabe ka hara setsi sa Cricket-e sa Afrika Borwa, mme dibapadi tsa kgale di arolelana diphihlello tsa kgethollo ya morabe.

Ho bapala dipapadi ho bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle ka kakaretso ho kgothaletsa bophelo bo botle ba mmele, botsitso ba kelello le tsebo ya setjhaba, ha mmoho le ho hodisa tshebedisano mmoho, boitshwaro le ditshwanelo tsa boetapele.

Mme ke kopa o kgutlise game ya ka, mme ke a tshepisa hore ha o ka kgutlisa a keno hlotse ke e bapala pele nka qeta mosebetsi wa ka wa sekolo le wa ka tlung, ke a o tshepisa mme.

Nakong tsa kgale ne re bapala di-game dishopong ne re bapala di-game ka mefuta tsa ho tshwana le bolo ya maoto le game ene ke e rata haholoholo ka ho fetisisa ya Super Mario, mme ne re sa lefelle tjhelete e ngata ne re lefella feela ranta e lenngwe.

Ho ikwetlisa ka mehla ho bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle ka kakaretso, ho fana ka melemo e mengata e kang ho matlafatsa maikutlo, ho ntlafatsa boroko, ho fokotsa kotsi ya mafu a sa foleng le ho boloka boima ba mmele bo botle.

Marathon wa mofuta ona o tshwarelwa naheng ya rona feela hobane ke naha ya rona feela e nang le mefuta e mengata ya merabe e fapaneng ya batho, mme marathon ona o bontsha ho kopana ha merabe ohle.

Ke ile ka etsa motswalle a motjha boikwetlisong ba bolo ya maoto, yaba motswalle wa ka nako e telele eo re etsang dintho tse ngata mmoho mme ntse re le metswalle le letsatsi la kajeno.

Moo ke dulang teng, hona le moo o ka ikwetlisa, empa o lefa tjhelete. Ntho ya ho ikwetlisa ke ntho e ntle haholo. Ho ikwetlisa kamehla ho bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle ka kakaretso, ho fana ka melemo e mengata e kang ho ntlafatsa bophelo bo botle ba pelo, ho laola boima ba mmele, masapo le mesifa e matla le ho phela hantle kelellong ha o ntse ho fokotsa kotsi ya mafu a sa foleng.

Metswalle, ntate Moholo o ile a re ho nna boikwetliso ke ntho ya bohlokwa haholo. Boikwetliso ba kamehla ba mmele bo ka diyeisa botsofadi ka ho ntlafatsa matla a mesifa, ho teteana ha masapo, tshebetso ya kelello le bophelo bo botle ba pelo. Hape ho ka lelefatsa ditelomere e leng dikarolo tse sireletsang tsa DNA.

Ho hloka thahasello, baithuti ba bang ba kanna ba se thahaselle dipapadi kapa ba kgetha mesebetsi e meng e kang ya bonono, mmino kapa barutehi, mathata a nako, phihlello le disebediswa, dintlha tsa setjhaba, mefokolo ya mmele dikotsing. Tshutshumetso ya batswadi, tsepamisa maikutlo ho specialization.

Ke nahana hore nka ba e mong wa bahlodi ba Comrades Marathon, hobaneng ke le motho a ikwetlisa kamehla mme ke nahana hore ke na le sefuba sa ho hlodisana ho Comrades Marathon.

Di-DJ tsa makeisheneng ha di kgone ho bapala dibakeng tse ding hobane ba bitsa di-DJ tse tummeng feela mme ha ba bitse tse sa tumang ho tla fumana monyetla wa itsebisa setjhabeng.